Ke Bucks-e, ditiriso tsa go tsamaisa dikepe mo maemengkepe, dikepe go le gantsi di tsamaisiwa ke batho ba rutilweng go di tsamaisa le gore dithoto tse ba di tsamaisang di tshwanetse di be di helela di le kae. So go le gantsi batho ba ba tswang mo Aforika Borwa ba tsaya dikepe ba ya mo bo moseja, go le gantsi baya go tlhokiwa di-passport le gore kwa ba ya go drop-a dilo teng, lefelo le ba go drop-a dithoto tseo teng ke kae. So batho bao ba bidiwa mo Sekgoweng ba re ba courier le di-driver tsa bone ga se hela motho a le mo one a berekang o na le motho o a berekang le ene go isa dithoto tseo.

Ke Bucks-e, mefuta ya dikotsi tse di ka diragalang ha o le mo leetong le le telele ke ha o ka thula diphologolo go le gantsi ha o kgweetsa go le bosigo, diphologolo di na le go tlhaga mo e le gore ga o a solofela teng. Kotsi ya bobedi ke ha mokgweetsi o mongwe a kgweetsa a itshietse, kotsi ya boraro ke ha lebili la koloi le tla thubega ka gonne koloi e tla tswa mo tseleng ka wena.

Ke Bucks-e yo a arabang, mosola wa baesekele ke for fitness, batho ba le bantsi bone gongwe ga ba na tsone, ga ba na dibaesekele yanong ke sone se ba sa kgoneng go ya ka tsone ditirong, course mosola wa baesekele one ke for dikotla.

Ke Bucks-e yo a arabang, ha ke ne ke tla tsaya leeto le le leele ka koloi, dilo tse botlhokwa tse ke ne ke ka di tlhokwa mo tseleng ke metsi, ke go sheba le oli ya koloi, ke go sheba le peterolo gore a ke ka a peterolo yone a e ntekane. A e tla ntsenya kwa ke tshwanetse ke teng a ke tla goroga ke sa kopane le mathata ape mo tseleng.

Ntho e ke tshwanetse ke ye go e pakela ke go tla ke sheba gore a mabili a ka siame mo tseleng le gore a metsi a ka siame le oli le yone a e siame.

Ke Bucks-e yo a arabang, maitemogelo a ka 'tsatsi le ke palama terena ka lone ke gore ke lemogile gore o babalesegile ga o e palame ka lebaka la gore kwa o tla ithusang teng poleke ya bodulo yone e teng, yone ya bodulo e teng ga o tshwaregile le mo o ka rekang dijo teng. Go nna le bo mme ba ba hetang ba rekisa dijo , dijo tsone o tla di reka especially ga o tshwere ke tlala.

Ke Bucks-e o a arabang, ntho e ke e lemogileng ka go dirisa di-taxi ke gore bo rra di-taxi ga peterolo e tlhatlhoga le bone ba tlhatlhoga, ga peterolo e ya ko tlhatse ga ba tlhatlose le bone madi a ditekisi. And-e ditekisi di tsenya motho lata, di tsenya motho lata ko mmerekong.

Ke Bucks-e o a arabang, ke rata go tsamaya ka bo nine ka gore nako tseo ditekesi ke kgale di be di isitse bana ba sekole sekoleng. Ka bo nine di batla ditlhogwana tse di yang bo toropong yalo, yalo le yalo.

Ke Bucks-e o a arabang, fa o tsaya leeto le le telele ka bese o tlhoka kobo ka gonne bese e tsididi and-e le dijo o tla tla dula nako e telele, dibese ga di a tshwara lobelo.